Into endingathanda uba itshintshwe ngabantu abahlala namakrwala phaa entabeni, kufuneka ibe ngabantu abanenkathalo. Futhi kwezinye izinto ndingathanda ukuba bafake abantu, oogqirha ibe ngabo abenza eminye imisebenzi, imisebenzi efana ne-circumcision. Kubizwe oogqirha qobo ibe ngabo abawenzayo ngoba bona bayifundele laa nto.

Indlela kaKrestu nayo ibalulekile ngoba inintsi into esifundisa yona. Inintsi into apho uthi xa uzibona uba uphela amandla uthi usakuguqa uthandaze noko amandla aphinde abuye, nethemba liphinde libuye. Ubone uba kunezinye izinto ezivulekayo xa uthembela kuKrestu.

Ukutya endinothanda ukuba baluzame lulusu, inyama le yangaphakathi eyenkomo. Okanye bazame umphokoqo, umphokoqo uyathandwa kakhulu ke kwaXhosa. Kunye nomngqusho bazame wona, kunye nesonka samanzi esixoviweyo. Isonka samanzi esixoviweyo sesona simnandi. Siyakholelwa ke thina kwaXhosa ukuba sizixovele isonka sethu sisibeke phaa eziko.

Ndibona ingumbono omhle ngoba uzawube esikhumbuza umakhulu wethu. Futhi loo mntwana uzawube efuze umakhulu wethu, neendlela zakhe zizawube zifana nomakhulu wethu.

Abantu ababhinqileyo kufuneka banxibe amajeremane. Amajeremane abonisa futhi ukuhlonipha kuloo mzi lowo nokuzithanda, kodwa kakhulu kakhulu kukuhlonipha nokuthobela imithetho yaloo ndawo. Funeka sinxibe amajeremane okanye izikeyiti ezithe ukubande ezingavezi amadolo ngaphandle, okanye imibhaco.

Oomalume bakhona nyanam, ngabo abaza kuhamba nawe le ndlela. Soze uve uba utata wakho akekho ngoba noomakhelwane, ootata bakhona futhi bathembisile uba bazawundincedisa uba uzive nawe utata ekhona ngoku engekhoyo. Bazawuba ngootata bakho ke nyana wam awuzusokola.

Abanye abantu iinkcubeko zabo ziyathusa ezinye ziyahlekisa. Abanye babetya ulusu, upensi, bengayihlambanga. Abanye amathumbu abawaguruli laa wenkukhu bawapheka emdaka enjalo. Iyathusa kodwa iyahlekisa yona xa bewutya ngoba bona bathi umnandi.

Fune siqale ngabantu abadala sibuye size ngabantu abadumile, sibe nabo naboo-MC. Ukwenzela abantu bazokwazi ukonwaba, abantu bazokwazi ukuza emcimbini bahoyeke kube mnandi, nabo bazive bamkelekile kuloo mzi bonwabe ke futhi. Kutyiwe, kutyiwe inyama.

Ndingathi ndifunde indlela abakhule ngayo kunye nendlela abazali babo babebukhali ngakhona. Nezinto ke futhi babezitya ezinesondlo, ngaphandle kwezipayisi zangoku. Iinto ababezitya ukukhula kwabo, indlela ababephila ngayo ayifani nale yethu, nendlela ababeziphethe ngayo.

Mna ndiye ndicinge nje ifani le yethu esinayo ngoba abanye baye bathi ayiyongo eyakwaXhosa, mhlawumbi yabaleka kwenye indawo kwenye indawo yaze yazofika apha. Nam iye indothuse kakhulu loo nto. Nam ndiye ndihlale ndihlale ndizibuze uba ingabe ifani yam yeyalapha nje eMzantsi okanye ngeyaphi.